Loko ni tikuma ni ri ka xikongomelo lexi ni nge khandziyi bolt hi mhaka yo xifaniso na munhu loyi a nga ta hi movha vafanele vafana se mina tanihi mukhandziyi ku ri ni tisivelela a ni khandziyi no suka ka kusuhani ni tsutsuma ni kumbe ni kombela vanhu va ni pfuna loko ni heta ni rhipota munhu waloyo ka bolt ku ri na vakhandziyi van'wana va siveleleka.

Muchayeri wa thekisi loko a lava ku koka rinoko ra vakhandziyi vo tala fane ku va muchayeri loyu a hloniphaka vakhandziyi va yena a va khoma kahle a chayela kahle movha ya yena yi tshama yi basile kambe ku nga vi muchayeri loyi a hundzaku ti roboto loko ti pfarile se ndlela leyi a tikhoma ku hi yona yona a khomaka hi yona na vakhandziyi va yena hi yona leyi vulavulaka ngopfu ku vanhu va ta lava ku khandziya na kumbe va nge lavi ku khandziya movha ya yena.

Swa nkoka leswi ni faneleke ni swi tiva loko ni lava ku vhakela tindhawu to hambana i ku ni fanele ni tiva milawu ya ndhawu leyi ni lavaka ku ya ka yona ni langutisa ku yi le kule ku fika kwihi loko ku ri ndhawu ya kule ni ta kuma ndhawu yo etlela kusuhani kumbe munhu u fane a ambala swilo swa njhani i swihi leswi ni fanele ni swi tekela nhlokweni leswi nga swa nkoka tanihi mina ni ri munhu loyi a lavaku ku vhakela tindhawu to hambana.

Vukorhokeri bya mabazi la a Joni bya tshembeka hi ndlela yo karhi kambe bya fikeleleka kahle kambe byi tele ngopfu se lexi hi nga ta xi kongomisa i ku mabazi yo tala ma va na ndlela yo vahakeli va swi kota ku hakela a ndzeni ka bazi loko va nga lava ku xava thikithi ra n'hweti kumbe ra vhiki kambe va endla ndlela yo ma fikeleleka ka tindhawu hinkwato to tala leti vanhu va tirhaka ka tona.

Loko munhu a lava ku va mufambisi wa vapfhumba fanele ku va munhu loyi a tivaka tindhawu to hambanahambana, a tiva history ya ndhawu yaleyo na tin'wani timhaka ta nkoka leti vanhu laha vanhu va fambaka ka ndhawu leyi va fanele va ti tiva kambe fane a va munhu loyi a swi kota ku tirha na vanhu, munhu loyi a rhandzaka vanhu, munhu loyi a nga na ntivo wo tala hi tindhawu to hambanahambana ku vanhu loko va n'wi vutisa swivutiso a swi kota ku swi hlamula hi tindlela leti ti nga ta va pfuna ku ri va tiva ndhawu hi ndlela yo antswa.

A swi lulamangi ku vachayeri va mathekisi va lava ku lawula vachayeri va uber hi mhaka yo un'wana na un'wana u na mfanelo yo endla mali hi ndlela ya yena se vachayeri va uber na vona va endla mali hi ku va olovisela vanhu mhaka yo huma ka ndhawu leyi vaya ka ndhawu yin'wana, vachayeri va uber va landza munhu a gate-tini va n'wi chicha laha a lavaka ku chika kona se vachayeri va thekisi vona a a va ku fikisi laha u lavaka ku fika kona nkarhi wun'wani nakona loko u landza thekisi yaleyo wa famba ndlela yo leha nyana kambe hala ka uber wa yi vitana u yimela yi ku landza.

Loko ndzi karhi ndzi famba riendzo ro leha ni tikuma ku ni fika ka patu ro ka ri nga fambeki kahle ni ta tiyiseka ku ni ni famba hi rivilo ra le hansi na kona ni langutisa ngopfu laha ni fambaka kona hi movha.

Ku hava nhlamulo yo ya kahle kumbe yo ka nga ri kahle, ku munhu u lava ku famba hi yini swi ya hi leswi a nga ti byerisa swona loko munhu a lava ku hatla fika a nga famba hi xihahampfhuka loko munhu a lava ku famba a vona tindhawu a teka swithombe a nga famba hi movha kambe loko a ti kuma ku u hava mali yo ringana a nga famba hi bazi se swi ya hi munhu.

Tindlela to toloveleka ta vutleketli eAfrika-Dzonga i to fana no famba hi taxi famba hi xitimela famba hi xihahampfhuka i tin'wani ta tindlela teto to toloveleka laha Afrika-Dzonga kambe wun'wani na wun'wani wu endla leswi swi n'wi tsakisaka kumbe leswi a vonaku swi nga fanela hi nkarhi walowo.

Switsundzuxo leswi ni nga ta swi nyika vanhu lava fambaka ro sungula i ku va fanele va tiva ndhawu leyi va yaka ka yona va tiva ku ri i swilo leswi endliwaka swo ka swi nga endliwi na milawu yin'wani ya nkoka ka ndhawu yaleyo kambe va fane va tiva mikarhi leyi mabazi kumbe timovha kumbe leswi va fambaka hi swona swi nga ta famba hi yona kambe va fanele va tiva ku ri va fanele va mbala njhani va ti khoma njhani emahlweni ka kumbexani va ya vona tinghala, tindlopfu va fanele va ti khoma njhani loko va fika kwalano i swilo leswi va fanele va swi endla a va fanelangi va swi endla.

Bazi ra Luxury coach, i bazi ra kahle ngopfu i bazi leri ringana hinkwaswo swo fana na tholethi, switshamo swa kahle wa swi kota ku swi tirhisa se bazi leri fanelekile ku ri famba ndlela yo leha kambe loko vanhu va khomekile va swi kota ku nghena ka tholethi va ti pfuna kwalano kambe wa swi kota ku tlela tanihi munhu loyi a fambaka hi rona u wisa kambe wa swi kota no vona tindhawu to hambanahambana.

Xa nkoka i ku ri fanele ri va bazi ro ka ri nga durhi, ri va bazi leri nga na switshamo swa kahle vanhu va tshama kahle, ri va bazi leri fikelekaku kahle hi vanhu kambe ku nga vi bazi leri ri fambaku endzhaku ka minete ya thirty kambe ri fanele va bazi leri ri nga tala ku ri loko ri siye van'wani lava landzelaku va ri kuma kambe ri va bazi leri vachayeri va kona va chayelaka kahle ku nga vi bazi leri tshamaka ri ri ekhombyeni.

Loko munhu a lava ku hira movha fanele a sungula a langutisa khampani leyi vanhu va yi recommend-aka ngopfu. A yi lavisisa a langutisa timovha leti va nga na tona no va ti hira hi mali muni loko munhu a lava ku hirisa movha yaleyo. A tlhela a langutisa swikongomelo leswi nga vekiwa laya a swi hlaya a swi twisisa loko u nga se sayina contract. Loko se a hetile ku langutisa swilo leswi hinkwaswo a nga swi kota ku hira movha munhu waloye.

Na pfumelana na rona hi mhaka yo vadyuhari masocha ya miri ya vona ma va ma nga ha tiyangi ngopfu ku lwisana na mavabyi. Se swa nkoka ku va fambisiwa hi xa vona va nga hlanganisiwi na vanhu van'wana lava vabyaka swinene hi mhaka yo swi nga endleka ku mavabyi lavaya ma va khoma kumbe ma va hundzela hi ndlela yi yin'wani and loko ma va hundzela swi ta tika ngopfu ku va hola vanhu valava hi mhaka yo masocha ya miri a ma ha tiyelelangi kahlekahle.

Ti-smart card i leti tirhaka ku hakela no chela mali loko munhu a famba hi bazi ti tirha hi ndlela leyi. Munhu u famba a ya yi xava kumbe a yi kuma laha khandziya kona bazi a chela mali a ndzeni. Loko a khandziya bazi ku na xilo xin'wana xo tap-a wo veka khadi ra yena laya xilo lexiya xi koka mali leyi a nga ta yi hakela hi mhaka yo khandziyile. Se swi pfuna ku ma-driver ma tibazi ma nga ha nyikiwi mali emavokweni kambe va tirhisa ndlela leyo yo hakela online hi ndlela leyo ya ti-smart card.

nhlengeletano lowu wu vitaneliwe ku hi vulavula hi mhaka yo fambisa vanhu lavakulu. Swa nkoka i ku hi fanele hi va ku vanhu lavakulu va lava swilo swo karhi va lava ti-taxi leti nga ta va fambisa va tshame kahle va va swi kota ku olola milenge ya vona hi mhaka yo matsolo ma karhala ku tshama nkarhi wo leha. Se swa nkoka ku ti-taxi ta hina hi ti lulamisa ku ti kota ku va vadyuhari va hina va titsakela nakona swi nga pfuna ku hi endla mali ngopfu hi mhaka yo hi mikarhi ya mudende va ti lavaka kona ngopfu hi mhaka yo va famba ndlela yo leha ku ya hola va tlhela va fika va yima kwele se ku va kona ka tithekisi leti ti va fambisaka va nghena ka yona va tshama kahle va nava milenge kahle va tiolola swi ta pfuna ku endla mali.

Xo sungula fanele a va na passport ya tiko rero a swi tiva ku loko a ya nghena laya passport ya yena yi le nawini. Xa vumbirhi fanele a tiva ku va tirhisa mali ya njhani a kota ku cinca mali ya yena ya yena ya le Afrika-Dzonga a yi yisa ka currency ya tiko rero. Xin'wana i fanele a tiva ku i swihi leswi vo ka va nga swi amukeli eka tiko rero swo fana na swakudya swilo swo tola swo tirhisiwa na swin'wana. Loko se a hlanganisa sweswo hinkwaswo u ta swi kota ku famba a ya ka tiko leri a lavaku ku ya wisa ka rona kambe fane a tiyisisa ku movha wa yena wu lungherile ku famba ndlela yo leha kambe na yena u lungherile ku famba ndlela yo leha nakona a nga fambi a ri wexe. A tlhela a dyondza no xeweta vanhu ririmi ra vona ka tiko leri a yaka ka rona.

Mabazi mo famba mpfhuka wo leha ma na nawu leyo tiya hi mhaka yo va lava ku ri driver wa bazi a sirheleka kambe na vakhandziyi va sirheleka. Se milawu leyi yi tiyisisa ku vanhu hinkwavo ka bazi leri va ta va va sirhelelekile ku za va fika la va yaka kona ku ku nga endleki swin'wana endleleni swo ka swi nga amukelekangi kumbe swo ka swi nga languteriwangiki hi vanhu.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona i ku nkarhi wun'wani va ta kuma ku ka smart card leti a ti tirhi ti offline swi vula ku loko va hakela mundzuku va ta chajiwa mali yo tala kumbe loko va la ku chela mali va kuma ku ri michini ya kona a yi tirhi i ta ku i offline i swin'wana swa swilo leswi vanhu va hlanganaka na swona loko va cinca kusuka ka mali ku ya eka smart card nakona vanhu van'wana a va toloveli ntirhiso lowu wa smart card mhaka yo va rivala.

I mhaka yo va lava mali yo tala nakona va va hlekete ku leyi landzelaka thekisi yi ta hlwela va tlhela va langutisa no vanhu va ta chika endleleni. Se ka vona ku va ku ri ndlela yo endla mali a va langutisi ku vanhu va sirhelelekile na nakona ku loko nhlayo ya vanhu yi hundza leyi nga faneleka va hoxa vanhu van'wana va ekhombyeni a va swi tekela .

Loko u khandziye xihahampfhuka mindzhwalo ya mina a yi fanelanga yi hundza xikalo lexi va nga xi veka laha ku ri mindzhwalo yi fanele yi tika yona se swa nkoka ku tiyisisa leswaku mindzhwalo ya wena a hundzi xikalo lexi nga vekiwa lahaya hi mhaka yo a vula ku ri xihahampfhuka xi tekiwa xi nga ha koti ku haha kahle

Tindlela ta switimela a swi fanele a ti fanele ti hlayisiwa hi ndlela yo switimela swa ha famba nkarhi wa sweswi nakona vanhu va swi fikelela. Loko swi fika ka mhaka yo switimela swa ha fambi a va fanele va va va va nghenisa tigede va sivela ku vanhu va nga ngheni va yiva swiporo leswiya.

Loko munhu a ti humesile a ya tindhawini to fana na ti-game reserve na tin'wani swa nkoka ku munhu a tirhisa movha ya kwalano hi mhaka yo ya swi kota ku famba ka tindhawu leti nga na maribye na tindhawu leti nga le henhla. Se ku tirhisa movha wa wena swi dlaya movha hi mhaka yo movha yin'wana leyi endleriwangi ku famba ka tindhawu to fana na tintshava.

Ku jaha nkarhi wun'wani hi swona swi endlaka ku ri vanhu va tikuma va nghene ekhombyeni hi mhaka yo u ta kuma ku ku na matiraka ma tele kumbe ku tele timovha. Se vaaka patu va fanele va tiyisisa leswaku ku na ndlela ya matiraka na mabazi ku va na ndlela ya timovha ku hunguta makhombo lama endlekaku apatwini nakona swi ta pfuna ku lava timovha letitsongo va dirayivha kahle na va matiraka na vona va mabazi. Swi ta pfuna ku vanhu va nga tikumi va ri .

Xa nkoka hi ku loko munhu a nga se nghena endleleni i ku wisa miri wu wisa nakona loko u ri endleleni u fane u nwa swilo swo fana na ti-energy drink leswi nga ta ku pfuna ku ku humesa ku karhala no ku endla ku ri u pfuka u nga tleli a patwini.

Vukorhokeri byo lunghisa swiporo swa switimela bya nkoka hi mhaka yo vanhu vo tala va ta va va karhi va tinghenisa ka sector leyi nakona a hi sector leyi nga tala vanhu se ku na ku na vanhu vo tala lava vonaku ndlela yo endla mali hi yona sector leyi.

Na pfumela a swi talangi ku mabazi ma kuma nghozi leswi nga tala ngopfu i timovha na matiraka kambe mabazi mo hlayeka.

Hi mavonelo ya mina i ku yi fanele yi tlakusiwa mhaka yo bazi ri famba hi petrol nakona i bindzu leri nga na vatirhi lava lavaka ku hakeriwa se loko va tikuma va nga tlakusi mali va nge voni mbuyelo se swa nkoka ku mali yi tlakusa ku va kota ku va na mbuyelo wa vona.

Swilo leswi endlaka ku va na tinghozi emapatwini i ku vanhu va chayela movha va dakwini, van'wani va va karhele, van'wani va va va jahile. Se i swin'wana swa swivangelo leswi endlaka ku va na tinghozi emapatwini se vanhu loko va karhele va fane va nghena a garage va wisa. Va nga chayeli movha va dakwini nakona va fanele va va na mbilu yo leha hi mikarhi karhi ya makhisimusi va nga jaheli ku famba hi ku hatlisa hi mhaka yo ku va ku tele timovha nakona loko swi kotakala va nga fambi va tshama hansi kumbe va hatlisa va famba ku nga se.

A ni karhi ndzi chayela movha ni tikuma ni pfaleriwe patu hi mutirhisi kulobye wa patu a ni swi tivi ku i mhaka ya yini a ni pfalele patu munhu yaloye se sweswo swi endle ku ni tikuma ni nga tshamisekanga. Se ku tisirhelela ni teke number plate ya movha leyi a chayela yona se a ni kombela ku mi ni pfuna mi ni langutisela ku i mani munhu loyi na mavito ma yena mi karhi mi tirhisa number plate leyi.

A ni lava ku xava thikithi ra bazi online hi mhaka yo a ri a ri chikile ri ri ka special nakona ni ri lava hi xihatla. Se ni tikuma ni hlangane na problem yo netiweke a yi nga khomi kahle se swilo sweswo swi ni khomangi kahle hi mhaka yona a na ha swi kotangi xava thikithi rero leswi vulaka ku ni lahlekeriwe ngopfu.